Go nne le bakgatlhisi mo beseng ba ba dirang gore mongwe a itebale le gore o mo beseng, gape go nne le mmino o monate o ba ka o tsenyang, gape le dino di nne dintsi.

Ke tsile go tlhoka power bank-e le mogala wa letheka le di-earphone-o tse di tsenyang mmino le dijo tse ntši.

Mo ke dulang teng, ditekisi di dintsi thata mme ga o dule nako e leele go ka folela tekisi.

O bona ka go, fa mongwe a tlola melao ya ditsela, a feta fela a sa lebelele kwa tsamayang teng, mme a kganna ka lebelo le le kwa godimo thata.

Ke tsile go mo lebelela fela, mme ka itsenela tsela. Fa a ka tswelela, a ka tla a tlo go ntemosa, ke tsile go mo report-a kwa mapodiseng.

Gore ba itlhokomele ko ba tsamayang teng, mme bapalami, ba tshware dilwana tsa bone sentle.

Ba ka tsenyetsa molao e mentšha, ya ka thekenoloji entšha, ka go tsenya metšhini e ba palamisang.

Ga o ka fokotsa madi a di-terrifs le madi a go palama go tsamaisa dithuto a dikgwebo tse di potlana.

Dikotsi tse di ka tlhagelelang motho wa baesekele go ya tirong e ka tswa e le go sa kganne sentle ga ba ditekesi le ba dikoloi tsa private-e, mme gape fa o sa itlhokomele o sa apara meaparo e e siameng, yaka di-reflector ke mo o ka bonang.

Go nna le tlhakatlhakano e ntsi, e leng traffic-e, mme di dira gore dikoloi di le dintsi di tsamaye ka bonye ka bonye, e e etsang gore nako e feleletse e jelwe ke magotlo.

Go kgweetsa sekgala se se telele ka dithoto, se dira gore, batsamai ba dule botlhoko mo teng ga tsone mme ga ba kgone le go dula sentle.

Ke lefelo la O R Tambo Airport, ke ne tsamaile fela ka sekolo, ga ka bona sepe.

Mathata a ka tswa e le, di-line-e tse di telele, tse di telele o ema lobaka go fitlhelela o bona karata e, mme ka jalo go dirisiwa karata e ntšha ya digital-e, e o kgonang go e scanner, o e kenya mo gare ga mogala wa letheka.

Ke utlwa botlhoko thata ka gonne bese, ke enngwe ya madi a kwa tlase, o patala madi a kwa tlase go na le ditekisi, le tse dingwe dipalangwa.

Ke rata go tsamaya motshegare ka gonne goseng, ba le bantsi ba dirisa ditekisi mme motshegare re ka nna palo e ko tlase thata.

Ga di a sireletsega thata ka gonne, go dirisiwa bogwenegwene gape go fetolwa di-profile-e tsa go retlola batho.

Bontsi ba, ba lofa ga ba kgone go ya tirong mme ba bontsi ba feleletsa ba latlhegetswe ke ditiro.

Go le gantsi bana ba rata go iketla thata, mme se ke nang le go se lebala ke dijo tse dintsi, ka gonne tshwanetse ba je mo tseleng le metsi, tshwanetse ba nwe metsi.

Go le gantsi botho ba o, ke bona gape bakang dikotsi tsa tsela, tshwanetse go dula sebaka se se rileng pele ga ba ka kgona go kgweetsa

Dilo tse ke di boneng, tse ke kileng ka di bona, bontsi ba palama ba pitlagane mme bangwe ba palama le kwa fa ntle ga terena, le dikotsi tse di tlhagelelang mo tereneng di dintsi thata, ka gonne ba tsa dilwana tsa batho.

Ee, go boima thata ka gonne, pula e feleletsa e go netse mme e dira, go kganna ga baesekele go nne thata.

Ee, go botlhokwa thata ka gonne, ke tsone tse di kgonang go ka tshwara boleng bo bo kwa godimo ba di-mineral-e.